Ditlhwatlhwa tsa data tse di kwa godimo di ama batlhokatiro botlhoko, se se dira gore ba se ke ba tlhola ba kgona go batla mebereko ka gore o tla bo o batla mmereko, o dirise data gore o kgone gore o market-e, o dirise founu, mme seo se feleletsa se go nyemisa mooko. Batho ba bašwa ga ba tlhole ba kgona go nna le tšhono eo ya gore ba bone mebereko le go dira dilo tsa sekolo. Dilo tse dintsi batho ba bantsi ba amega ke data e turang mme batho ga ba kgone go lemoga gore selo se se itsa batho ditšhono tse dintsi.

Nna ke dirisa data ya MTN ke yone e ke bonang e le botoka ka tlhwatlhwa, le fa e sa sokodisa ka signal-e. Mo kgweding nka re ke dirisa data ya three hundred mo e leng gore selo se se ntseng sa mpolaya ka gore ga ke bereke, ke e dirisetsa go tsena mo inthaneteng ke batle mmereko, ke tsene mo mafaratlhatlheng ke dire le di assignment , ka sebaka tsa go tshwana le se, ke itse tsogile mo gare ga matsha gore ke kgone go dira di-assignment tsa me. Tota go tura ga data go re bolaya tota rona ba re sa berekang, go botlhoko thata mo go rona go gaisa ba ba berekang.

Mo kgweding e e fetileng ke dirisitse data MTN e e leng gore ga mphetsa kgwedi jaaka e tshwanetse, mme ke dirisitse madi a fetang selekano, jaanong fa motho o batla go reka data o lebelela matsatsi, o lebelela tlhwatlhwa, o lebelela le gig gore o kgone go bona gore ga ke reka data ya fifty ranta ya matsatsi a le supa e le ten gig, a mme e tla m-push-a matsatsi ao, jaanong nna ga iphetlhisi jalo, ee nnyane thata mo dilong tse di dirang. Ke market-a ka yone, ke batla mebereko, ke dira di assignment-e ke dira dilo tse dintsi.

Ke data ya MTN hundred gig, ke yone e ke bonang e ka intumedisa, ke yone e ke bonang gore e ka mphetisa kgwedi. Gape nka rata e simolola go tsena ka letsatsi la ntlha fa kgwedi simolola gore e kgone go fela ka letsatsi la bofelo ga kgwedi fela. Data eo, ke yone e ke bonang e ka ntswela mosola ka gore ke tla kgona gore ke batle mmereko. Kana go na le dilo tse dintsi tse di gore o batle mmereko, di-App tse di re thusang go batla mmereko jaaka bo SA youth-i job check-e, go gontsi mo go re thusang go batla mmereko, isa dilo tse dintsi tse re di dirisang, jaanong e tla nna yone tšhono ya go batla mmereko mo godimo ga moo ke tla kgonang go dira di assignment-e, seo se tla nthusa le go sa tlhole ke tsoga thata mo gare ga masigo ke tlhoka le nako ya go ikhutsa.

Tiriso ya fiveG e ka re tswela mosola thata jaaka e tla kgona go dira gore ga o dirisa thekenoloji o dirisa data o se ka wa sokola ka inthanete. Bontsi jwa batho ba ba kwa magaeng, ko metseng e kgakala ba sokola ka inthanete, ga ba kgone go tshwara signal-e jaanong seo se tla kgona go ba thusa gore ba dirise inthanete e se ka tlhole sokodisa. E thusa le batho ba dikgwebo gore dilo tsa bone di tsamae sentle. E kgona go kopanya dilo tsa inthanete ka bonako, e tlo go tlisa diphetogo tse di farologaneng, batho ba dikgwebo le bone ba tla kgona go bona phapang, ba tla kgona go dira le mebereko, le ikonomi e tla kgona go ya ko godimo.

Fa tsala ya ka e se na go reka mogala wa letheka a batla go tsenya data ke a go mo raya ke re tsena mo shop-ong, o reke data, o ba reye o re o batla data ya internet. Ga o fetsa o tsaye pampiri eo o latelane le melao e ba go fileng yona, wa go tsenya melao o re star one four one star, o bo o tsenya dinomoro bo re hash ga o dirisa MTN. Go tla ya ka gore o dirisa network-e e feng. Ga a fetsa data gagwe tla be e tsene. If a dirisa bo-Vodacom-o, wa go latelana le se ba se kwetseng mo pampiring, o tla bona data ya gagwe tsene.